Lokho kungasiza ekutheni kusheshe kutholakale isixazululo ngoba kwezinye zezifo azidingi udokotela lo wemithi, ezinye zidinga odokotela laba esithi yizinyanga, njengomuntu ophethwe yibhande, ibhande livamise ukulapheka ngokuthi uthole izimbiza zesintu, odokotela abakhoni ukulilapha.

Ngingenzela abantu besilisa izimpahla zokugqoka zesimanje manje bese ngibadayisela zona nasey'ndaweni zasemakhaya nasemadolobheni.

I-TB iyalapheka, kuwukuthi kumele uzinakekele, udle amaphilisi akho ngendlela, six months izophela uma uwadla amaphilisi akho. Uqinisekise ukuthi uma ukhwehlela uvala umlomo ngoba iya telelana, uyazi nakekela nawe, uvula namawindi mawuhleli endlini.

Ngicabanga ukuthi namadoda asemakhaya kumele atshelwe ukubaluleka ngokujova, ukuvimbela inzalo nokufaka ijazi lomkhwenyana ngaso sonke isikhathi uma uzoya ocansini.

Sawubona sisi, unjani? Ngiyakucela nkosi yami, imali kagogo ningathengi izinto ezingabalulekile ngoba siyabona ukuthi ayenele. Ngicela nithenge izinto ezibalulekile futhi ezinkulu ezizokwenza ukuthi kuphele inyanga ugogo aze ahole, ngicela izinto ezimnandi ezingenasidingo zingathengwa.

Ibhubhane le-COVID-19 lubhubhise imindeni eminingi, isale ingena bazali ngesimanga sokunganakekeleki kahle kwayo, besicela ukuthi abantu bazinakekele, asikapheli nya lesi sifo. Kuwukuthi umuntu kumele aqinisekise ukuthi uyahlanzeka, uhlamba izandla nokudla akudlayo ukuze azivikele, uma ezizwa engephathekile kahle, akaphuthume emtholampilo wangakubo.

Abantu abakhubazekile kumele besekelwe ngengqondo ngoba bona isikhathi esiningi bazibona behlukile kubantu laba abanye. Kumele betshenwe ukuthi abahlukile, behlezi beduduzwa betshelwe ukuthi nabo babanike ithuba ukuze umuntu ezokwazi aphile impilo ende.

Abantu basemakhaya kumele befundiswe ngokubaluleka kokuvimbela ukuzala ngesimanga sokuthi uma abantwana sebebaningi badala indlala, kwazise namathuba omsebenzi awekho, kuzomele banikezwe namaphilisi ukuthi uma umuntu esefuna ukuba nomntwana awaginye.

Sizizwa sijabulile singumphakathi wasendaweni ukuthi i-mobile clinic ifike eduze kwethu, kwazise imitholampilo iba kude kakhulu kodwa manje sesiyakwazi ukuthola amaphilisi nezinto esizidingayo eduze ngale kokuthi size sigibele siye emadolobheni.

Ngicabanga ukuthi benza okwanele ngoba khona eklinikhi uma ufika uhlukumezekile kuba nabantu ababizwa ngama-social worker, okuyibona ohamba uye kubona bekuncede, uthole ukweluleka nangokwengqondo, ngale kokuthi uze ukhiphe izimali eziningi kodwa konke lokhu ukuthola ngaphakathi eklinikhi.

Uma uphethwe ikhanda uyakhona ukubhema ugwayi wabadala obizwa ngokuthi isinemfu, uwubheme emakhaleni, uyalilapha ikhanda, imvamisa uma kuthiwa unekhanda la badala noma ikhanda le mimoya.

Ngicabanga ukuthi kungamele ukuthi basenzele indlela elula yokuthi sifike esibhedlela, uma kungukuthi i-mobile clinic ibifika endaweni ngolwesithathu, kuzomele ukuthi uhulumeni noma umnyango wezempilo asitholele ibhasi elizosithatha lisiyise esibhedlela khona sizokwazi ukuthola imithi efanele.

Kungamele ukuthi kufundiswe abantu besilisa ngendlela yokuziphatha nokubaluleka kokuthi banakekele imizimba yabo ngaso sonke isikhathi. Imvamisa abantu besilisa abathandi ukuhamba emtholampilo, abathandi ukunakekela imizimba yabo, kungamele belulekwe ngakho konke loko.

Badlala badlala indima enkulu emphakathini wangakithi ngoba kunezingane abazali abafike bezizale bese bezishiya emakhaya, kepha onompilo bayakwazi ukufikenyelela kulowo muzi babone ukuthi ngabe yini abayidingayo. Kungenzeka ukuthi leyo ngane idinga ubisi, idinga imithi thizeni kodwa onompilo bayayiletha kuzalukazi esezikhulile bayakhona ukuza bezozigeza, belethe namaphampasi, bazinakekele ngendlela efanele.

Ngingathanda ukuthi zisungulwe ukuthi kube khona abazonakekela abesilisa uma behlukumezekile ngoba nabanye besifazane banalo udlame ekuhlukumezeni abantu besilisa bese kuba ukuthi abesilisa beyesaba ukuphumela obala ngokuhlukunyezwa kwabo, basaba ukuthi bazohlekwa. Ngiyafisa ukuthi kube nezinhlelo zabesifazane nabesilisa ukuze balulekwe ngokwenqondo.

Sinenhlanhla ngokuba nomtholampilo onakekelayo, uke wakunakekela umakhelwane wami esegula kanzima, engasakhoni nokuzihambela, esequkulwa ngengubo uma ephumelela ngaphandle, kepha wamunakekela ngale ndlela yokuthi wamunikeza amadoko ayebuyisa amandla, wamunikeza namaphampasi mahhala. Akukho kwaku bhadalwa ngaleso sikhathi egula, waphila, kumanje ngikhuluma usekwazi ukuzenzela yonke into, usungaphika ukuthi uyena lo owayegula kanjeyaya.

Besisacela ukuthi abezempilo uma sekusondele izinsuku zogogo ukuba beye esibhedlela, bekhiphe noma yibhasi elizokwazi ukuthi libaqoqe libayise esibhedlela, liphinde liba buyisele emuva, kwazise abasakwazi ukuhamba ibanga elide.

Bengicela ukuba sibhekelele u-anti wethu esimaziyo sonke ukuthi akasebenzi, ukuthi simuhlanganisele imali yokuthi akwazi ukuthenga ukudla, njalo uma umuntu eholile kuba nemali esiyikhiphayo esiyihambisela yona. Sikhumbule ukuthi singumndeni kumele sithandane, sibhekelelane ngaso sonke isikhathi.

Yebo, ngiyayazi imishanguzo yengculaza, amaphilisi engculaza esiwabiza ngokuthi ama-ARVs, amaphilisi avikelayo uma umuntu egula, enzela ukuthi igciwane lingasabalali, lihlale endaweni eyodwa. Uma lisabalala lokho kungagcina ukuthi umuntu eshonile kepha kodwa uma umuntu edla kahle amaphilisi akhe, igciwane alisabalali esikhunjeni kunalokho amasotsha ayanda, igciwane liyancipha.

Inselele ababhekana nayo yikho ukuthi imitholampilo iba kude kodwa besicela ukuthi abezempilo basiphe usuku, mhla balethe ama-mobile clinic eduze, noma ingafika kanye ngenyanga kodwa ifike iphethe zonke izinto ezidingwa abantu besifazane ukuze bezokwazi ukuzivikela, kungeke kuthiwe akazivikelanga ngoba ibi kude imitholampilo, kwazise iningi labantu abasebenzi ngesimanga sokuthi imisebenzi ayenele.

Besicela ukuthi abezempilo besilethele i-mobile clinic eduze emakhaya ukuze abantu besifazane bezokwazi ukuya khona beyothola usizo. Kuba kuba nzima uma imitholampilo ikude ngoba kuzomele ukuthi behambe ibanga elide uma beyofuna usizo.

Sawubona mkhulu uNdlovu, uma uyobhalisela impesheni yakwa-SASSA mkhulu, kuzomele ukuthi uphathe ipasi lakho olubizwa ngokuthiwa umazisi uphinde uphathe ube uphathe i-akhawunti yakho yasebhenki lapho khona imali yakho izongena khona, ube ne-address yasendaweni lapho ohlala khona nencwadi kamasipala eqinisekisa isigodi ohlala kuso.